Ukunkonkxa iimbotyi yindlela elula yokondla iindleko zokugcina iimbotyi ngexesha elide kwaye ukunkonkxa iimbotyi kuyanceda nokugcina izakhamzimba ixesha elide.

Ukuze kukhuselwe imivuzo yabo abasebenzi basezifama kufuneka babhaliswe kwi-UIF, Unemployment Insurance Fund, ingxowamali yeinshorensi yokungaphangeli kwaye baqinisekise ukuba banikela ngepesenti yemivuzo yabo nyanga zonke kwa kulo mbutho. Ngaloo ndlela ke bayakukwazi ukufumana inxalenye yomvuzo wabo ukuba baphulukene nemisebenzi nyanga zonke. Ukuba abasebenzi basezifama baphulukana nemisebenzi yabo kufuneka baqinisekise ukuba bayabhalisa njengabafuni bemisebenzi kwisebe lezabasebenzisi, iDepartment of Labour ukutsho.

Xa ndiqesha abasebenzi basezifama ndivavanya ukuqonda nolwazi lwabo malungana neendaba zomhlaba uqobo. Ndijonge uthando lwabo lwezilwanyana, ukwazi kwabo ukunxibelelana nokulandela imiyalelo, ukomelela kwabo ngokwasemzimbeni kunye nokuzimisela kwabo ukufunda nokuziqhelanisa neemfuno ezithile zeefama.

Ezi zizixhobo endiya kuzifuna ukuqala ifama. Ilori yasefama, ikiliva, iindlwana zezilwanyana, izitshizi, ucingo, isichumiso okanye ifethilayiza, iinqwelo, oomatshini bokucheba ingca, itrektha.

Amafama amnyama akanazo izixhobo ezintsokothileyo neziphucukileyo zokubonelela ngamanzi kwizilwanyana nakwizityalo ngexesha lembalela. Oku kungenxa yokuba amaxesha amaninzi ezi zixhobo zibiza kakhulu, nanjengoko ukunqongophala kwamanzi kuyingxaki enkulu enegalelo elikhulu ekusileleni kweefama zabantsundu.

Batshana bam, lumkani kakhulu xa nisebenza neenkomo. Qinisekisa ukuba iinkomo ziyazi xa usondela, ningazothusi. Lumka ngoba iinkomo zinokuhlasela ukuze zikhusele amathole azo okanye zihlasele ngenxa yokuba zothukile. Qinisekisani ukuba kukho indawo eyoneleyo yokuba iinkomo zihambe ukuze zingatyhalani futhi ukuze zingatyhali nina.

Abalimi banokusebenzisa amayeza okubulala izinambuzane kunye nezitshabalalisi ukukhusela izityalo zabo. Kukho isibulali zinambuzane esikhuselayo kwizinambuzane kunye nesibulali ntsholongwane sokungunda ukukhusela kuzo naziphi na izifo emhlabeni. Izityalo eziziimbombotyi, njengeembotyi zesoya, zikwanazo nesitofu sokugonya esikhusela iingcambu.

Njengomfama oqalayo, ukuqwalasela iindleko zamafutha wesithuthi kubalulekile kwingeniso nozinzo. Amafutha wesithuthi yindleko ebalulekileyo yokusebenza kwaye ulawulo olusebenzayo lamafutha lunochaphazela ingeniso yakho. Ngokuqonda ukusetyenziswa kwepetroli unokwenza umsebenzi wakho ube ngcono, unciphise inkcitho kwaye unciphise iindleko zizonke, wenze ifama yakho isebenze ngakumbi ngokwezimali.

Ngelixa iihagu zitya yonke into kwaye zitya phantse nantoni na, ukutya okunesondlo kubalulekile ekukhuleni kunye nempilo yazo. Iihagu zam ke kwifama yam zingatya ukutya okuziinkozo, imifuno, iziqhamo kunye nezongezo zondlo ezifana neevithamini kunye neeminerali. Umbona kunye neembotyi zesoya zezona ziqhelelekileyo kunye nezinye iinkozo, iziqhamo kunye nemifuno eyongezwa kwiindidi kunye nezondlo.

Njengomlimi onobulumko nokrelekrele ndingagcina izivuno ezinkulu ezingathengiswa ngokukhawuleza ngeendlela ezahlukeneyo. Umzekelo, ndingaqwalasela ukunkonkxa uninzi lwesivuno ukugcina obutsha bazo. Ndingaphinda ndicinge ngokukhenkceza ezinye zeemveliso ukuyigcina isentsha. Olu khetho lunceda ukugcina umgangatho wesivuno kunye nemfezeko de iimeko zentengiso ziphucuke.

Eyona ndlela exhaphakileyo esetyenziswa ngamafama ukulondoloza ubisi yi-pasteurisation, ukutsho ke ukubilisa okwethutyana. Le nkqubo ibandakanya ukufudumeza ubisi kwiqondo lobushushu elithile ixesha elimisiweyo ukubulala intsholongwane eziyingozi. Kanye ke le nkqubo yandisa ubomi bebisi kwishelufu.

Ukulima nokuvuna umbona ngamnye uvelisa imingeni eyahlukileyo, kodwa ukuvuna ngokuqhelekileyo kuthathwa njengenkqubo enzima nenokuba nobungozi. Ngoxa ukutyala kubandakanya ukulungisa ngocoselelo umhlaba nokuhlwayela imbewu, ukuvuna kufuna ukulawulwa kwesityalo esikhulileyo, ukujamelana nomonakalo onokwenzeka wemozulu nokuqinisekisa ukuqokelelwa ngokufanelekileyo nangexesha.

Ukulima amafutha kajongilanga ngumbono olungileyo ngenxa yenzuzo zoqoqosho kunye nexabiso lesondlo. Oojongilanga bayaxhathisa xa kuthelekiswa nembalela, bayakwazi ukuziqhelanisa neentlobo ezahlukeneyo zomhlaba kwaye baneendleko eziphantsi zokulima. Amafutha kajongilanga asetyenziswa kakhulu ekuphekeni, ekusetyenzweni kokutya nakwimveliso ye-biodiesel, nto leyo eyenza ukuba abe sisityalo esixabisekileyo sokusetyenziswa ekhaya kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe.